Ukutyala kunzima kunokuvuna ngokuba xa utyala funeke ujonge ukuba izityalo zakho neziqhamo zakho zihleli kakuhle emhlabeni okanye umane uzinkcenkceshela kwenzele zizokhula.

Ukulima ujongilanga linyathelo eliphucukileyo ngokuba abantu bayawudinga ujongilanga ukwenzela uba bazoba namafutha ezindlini zabo.

Abantu bakuthi banawo umdla wokwenza iigadi kwaye bayazenza abantu abanintsi iigadi emakhayeni abo zasemizini abo, kwenzela bakwazi uncedisana okanye unceda abantu abasezingxakini abanganakutya kwaye banawo umdla wokulima.

Ubungakanani besivuno kubalulekile kuba ubukhulu baso bunyusa imali. Uba isivuno sikhulu nemali iyenyuka, uba sincinci isivuno nemali iyancipha.

Isiqhamo endingasilima sisipinatshi ngokuba isipinatshi silungile for igazi nomzimba wakho kwaye siyakhawuleza ukukhula. Kwaye akukho sidingo sosinkcenkceshela oko oko kodwa imvula nayo inalo igalelo losinceda sikhawuleze sikhule.

Imveliso yomoba kukuba sifumane iswekile kuyo, yiyo into yokuqala encedisa ukwenza iswekile. Yiloo nto ibalulekile kuthi ngokuba iyadingeka, abantu abaninzi emhlabeni bayayisebenzisa.

Ujongilanga unceda kakhulu ukwenza amafutha. Izinto ezininzi zidinga amafutha kwezi ntsuku sikuzo kwaye lonke ixesha funeke ibe khona ijongilanga. Kwaye uyasinceda ngeendlela ezahlukeneyo for ukwenza izinto zokuphilisa abantu kwaye namafutha okupheka endlini.

Umhlaba kunyanzelekile ukhuphe amatye angaphantsi emhlabeni kwenzela uba xa ufaka isivuno singabambeki sikwazi ukukhula. Kwaye funeke ube ngumhlaba otyebileyo.

Umcelimngeni kukuba kungekho mali eMzantsi yokunika abantu basebenze. Yiloo nto kunzima ke abantu mabasebenze baqeshwe.

Isipinatshi kunye nelethasi zezinye zeziqhamo or izityalo ezityalwa ebusuku kwenzela zizokhawuleza ziphinde zikhule.

Ngumbona, ziimbotyi nesipinatshi ezityalwa ehlotyeni. Zezona ziqhamo zibalulekileyo.

Iziqhamo ezityalwa ebusuku zize zilimane nezulu nemozulu yobusika yikherothi kwaye nesipinatshi.

Iziqhamo ezivuthwa ebusika yikherothi kwaye nesipinatshi, ziyakwazi ukumelana nobusika.

Izityalo ezingakwazi ukumelana nemozulu yasebusika yitumato. Yona ithanda ubushushu ukuze ikhule.

Isiqhamo esivuthwa ehlotyeni yitumato kuba itumato ithanda indawo eshushu kwaye ikhawuleza ikhule kwaye msinya.

Izityalo ezingakwaziyo ukumelana nemo yezulu yasehlotyeni sisipinatshi ngokuba siyatsha elangeni.

Umthi ofunwa kakhulu emarikeni yi-penicillin kwaye unceda kakhulu, nangoku bekukho iCOVID-nineteen.

Ndingakwenza ngokuba apha ndihlala khona kuseBhayi kwaye umhlaba wethu mkhulu, kwaye iisizini zethu ziyatshintshatshintsha.

Into ebalulekileyo kufuneka ube nomhlaba ochumileyo kwaye uwugade umhlaba wakho kwenzela uzokwazi ukulima izinto okanye iziqhamo zokwenza iwayini.

Isityalo onothi usityale ngeli xesha lembalela sisipinatshi ngokuba sona asidingi manzi maninzi, asidingi kunkcenkceshelwa oko oko.

Iziqhamo ezikhula kakhulu kwimimmandla engaselunxwemeni yitumato kwaye nesipinatshi.

Iziqhamo ezikhula kakhulu kummandla waseKapa sisipinatshi kanye nekhaphetshu.

Imozulu yethu itshintsha itshintshile ngokuba abantu batshisa izinto, le nto yenza imozulu yethu ingabi kakuhle okanye ingabikho kwisimo esilungileyo.

Iindawo ezinqatyelwa yimvula kunye nezinye zeziqhamo ezikhula lula kwezi ndawo kuseKalahari region apho imvula ngoku inqabile kodwa iziqhamo ziyakhula.

Ichaphazela kakhulu ngokuba iziqhamo azikhuli kwaye abantu baphela besokola belamba yindlala ngokuba baxhomekeke kwezo ziqhamo.

Imvula esisikhukhula iyazimosha iziqhamo ngokuba iba namanzi amaninzi isiqhamo kwaye sife.

Awona mazwe athenga eMzantsi Afrika iziqhamo yiChina kunye neNetherlands.

Isipinatshi sona xa usityala, utyala imbewu ujonge ukuba umhlaba wakho awunamatye okanye iziqhamo ezingalunganga. Utyale, ugalele amanzi kwenzela uba sizokwazi ukhula kwaye kuyakhawuleza ukukhula umane usinkcenkceshela.

Kuqalwe kujongwe umhlaba wakho uba unobutyebi na kwaye kujongwe uba kule ndawo uzawulima kuyo akukho matye na, la azokwenza isiqhamo sakho singakwazi ukhula.

Ukulima amahlathi yinto ebalulekileyo ngokuba kaloku abantu lo moya bawudingayo ulungileyo ngulo ukhutshwa yimithi emahlathini. Kwaye uyakwazi nokwenza iinkuni for ukubasa ngemithi.

UMzantsi Afrika akanamali yaneleyo yokuthenga oomatshini. Loo nto uthi iigusha zethu zisiwe kwezinye iindawo kwenzele uba zenze iimpahla okanye ezinye izinto, kwaye imali apha eMzantsi ayikho.

Ngokucinga kwam mna umthetho waseMzantsi Afrika awukho ngqingqwa ngokuba izilwanyana ezininzi ziyafa emanzini kwaye nabantu abaphangela khona bayonzakala okanye babuye bengaphilanga ngokuba awukho ngqingqwa umthetho wasemanzini.